Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama thata batlhokatiro gonne ba tshwanetse go batla ditiro ka data, ba tshwanetse le go romela di CV tsa bone ka data seo se ba ama thata gonne ga ba kgone go etsa sepe ga ba se na di data tse dingwe di fela ka bonako thata.

Nna ke dirisa data ya Net Nine Nine e leng gore e patela fela three hundred and seventy eight ka kgwedi e sa go lekanyetse le gore o tsena jwang mo inthaneteng e tlhwatlhwa tlase for batho ba ba tlhokang mebereko le ba ba batlang mebereko ga e na selekanyetso ke e tlhopha thata gonne ga e sokodise thata le ka network-e.

Fa motho a reka data o tshwanetse go lebelela gore e tlo mo tsaya sebaka se se kana kang o tshwanetse go lebelela gore ga e sokodise ka network-e nna ke dirisitse data e kana ka three hundred and seventy eighty mme e ntshwareletse kgwedi yotlhe.

Data e e ka ntumedisang ke e e sa lekanyetsweng e leng gore e tsaya sebaka se se leele sa kgwedi o sa lekanyetswa gape e goga tšhelete ga kgwedi e fela.

Network ya five gig e ka thusa thata kwa dikolong le kwa diyunibesithing gore ba kgona go dira mmereko wa bone ka bonako ba se ke ba senyegelwa le ke nako le ko mafapheng a puso mafapha a le mantsi a ka tswela mosola ke network-e ena gonne e tlile go nna le lebelo e tsamaisa le mmereko ka bonako.

Tsala ya me fa o batla go tsenya data o bula mogala wa gago mme nomoro e o e fileng mo pampitshaneng ya data ya gago o e tsenya o latelegana le melawana ya teng, ga o fetsa ba tlile go o lokela data ya gago mme wa kgona gore o ka bua le balosika le ditsala.

Fa data ya me e ka fela ka bonako nka tshwenyega tota gonne ke e lekanyeditse gore ke kgone go dira dilo di le dintsi mme go boloka data ya ka ke tshwanetse go tsena fa ke tlhoka fela se ke batlang go itse ka sona le go e tima fa ke sa e dirise.

Fa ke ya lebenkeleng ke reka data fela gonne ga o rekile data o tlile go e tsenya fela mo mogaleng wa gago ka bonako o sa dirise ditsela tse dintsi tse di tla senyang nako ka mokgwa o o siame ka gonne o boloka madi a gago ga o sa ntse o tlile go reka o tsena ka dintlha tse dingwe tse e leng gore di tlile go senya nako di tsaya le airtime e o tla beng o e rekile data ga o e rekile e tsena mo founung fela.

Go aroganya data le motho yo o kwa kgakala o tshwanetse e be le dirisa network e e tshwanang o tlile go tsena mo App-ong ya gago e be o tsenya dinomoro tsa gagwe ga o fetsa go tsenya dinomoro o tlile go aroganya data sentle le ena a ba a kry-a data ya gagwe.

Di data tse di felang ka bonako di ama thata badirisi ka gonne ba feleletsa ba dirisa tšhelete e e fetang ka mo ba tlhoka ditiro unlimited data e thusa thata ka gore o boloka madi a le mantsi thata ebile e thusa le badirisi gore ba ka kgona gore ba tsene mo mafapheng a le mantsi ba tlhole se ba se tlhokang le go lebelela internet le go dira tšhelete mo molawaneng ka data.

E botlhajana thata gonne e ba thusa go batlisisa ka se ba se ba fileng kwa sekolong le diporojeke tsa bone ba kgona go di dira mo inthaneteng, e ba thusa thata le ge ba palelwa ke dipotso tse ba di tlhokang.